Uma kuziwa emabhizinisini endawo, ukukhangisa kumsakazo kuyindlela enhle yokufinyelela izithameli ezihlosiwe emiphakathini wakho. Kunikeze indlela engabizi kakhulu yokwakha ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi uqhubekisele amakhasimende emnyango wakho. Ikakhulukazi ngoba ungakwazi ukwenza izikhangiso zakho zihambisane nezibalo zabantu abathile ezilalela leso siteshi endaweni yangakini.

Umsakazo womphakathi udlala indima ebalulekile emiphakathini yendawo ngokuhlinzeka ngenkundla ukuze kuzwakale amazwi abandlululwayo. Ukusabalalisa ulwazi olubalulekile mayelana nezindaba zendawo, ukukhuthaza ukuxoxisana nomphakathi kanye nokugqugquzela umuzwa womphakathi ngokwabelana ngamasiko nezindaba zendawo, ikakhulukazi ezindaweni ezinganakekelwa yimithombo yezindaba evamile. Empeleni, lisebenza njengesiteshi sokuxhumana sokuthuthukiswa komphakathi kanye noshintsho kumphakathi. Linikeza izinsiza ezifana nezibuyekezo zezindaba zasendaweni, yizinhlelo zemfundo, ulwazi lezempilo namathuba okuhlanganyela kwezakhamuzi.

Ukuqinisekisa ukuthi i-network yomphakathi ye-Wi-Fi isemthethweni futhi iphephile ukuthi isetshenziswe, i-network kufanele ivikelwe ngokufanele ngokubethela okufana ne-WPA two noma i-WPA three. Idalule ngokucacile imigomo yayo yokusetshenziswa. Ibe nokuvikelwa nge-password okuqinile, igadwe njalo ngokomsebenzi osolisayo.

Ngingashintsha ukukhetha kwami komculo kube i-Jazz nezakudala. Ngoba uma uzizwa ukhathazekile emoyeni ziyakwazi ukuyithoba inhliziyo yakho futhi zikwenze uzizwe ukhululekile.

Ukubonisana okukude kungabiza kancane kunokunakekela komuntu siqu, ikakhulukazi ezimweni esingalapheki kanye nalezo ezisezindaweni ezikude. Ingathuthukisa ukufinyelela ekunakekeleni kwabantu abanokuhamba okunciphile noma abanezinkinga zempilo ngengqondo. Izimpawu eziphuthelwe ngaphandle ngokuthintana ubuso nobuso, odokotela bangase baphuthelwe izimpawu ezibalulekile nezinkomba njengokuhamba okungavamile, ukuxhumana okungakhulumi nobuhlungu. Ubuchwepheshe, izimpawu zefoni ezingezinhle noma ezinye izindaba zobuchwepheshe zingaphazamisa ukubonisa okukude.

Iziteshi zomsakazo zomphakathi zaqalwa ikakhulukazi ukuhlinzeka ngendlela yokuxhumana, ulwazi nokuzijabulisa kubantu bendawo, noma abantu bomphakathi othile.

Okokuqala ngingaqoqa yonke imininingwane yakhe. Njengenombolo kamazisi, inombolo kamakhalekhukhwini nenombolo ye-akhawunti uma enayo. Ocingweni lakhe ngicindezela u-forgot password, bazoyithumela enombolweni yakhe ebhalisiwe. Sesingakwazi ukuyisetha kabusha futhi uzokwazi ukufinyelela kwi-akhawunti yakhe.

Cha iningi lama-network liyaye likunikeze isikhathi esibaluliwe zokusetshenziswa kwedatha olikhethile. Uma kushaya isikhathi sokuphela kwezinsuku zedatha lakho, alikwazi ukundlulela enyangeni ezayo. Kuzomele uthenge elinye kabusha.

Ukuqinisekisa ukuvikeleka lapho usebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ebucayi efana nokubhanga kwi-inthanethi. Indlela ephumelela kakhulu ukusebenzisa i-network eyimfihlo ebonakalayo, VPN, ebethela i-traffic yakho ye-inthanethi, okwenza kube nzima khakhulu kubagili be-inthanethi ukuthi babambe imininingwane yakho siqu lapho uxhumeke ku-network evulekile.

Izinhlelo zezingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo zomphakathi zibaluleke ngendlela emangazayo ngoba zinikeza abantu emphakathini inkundla yokuzwalisa imibono yabo, ukukhathazeka, imibono yabo ezindabeni ezithinta ukuphila kwabo ngokuqondile. Okugqugquzela umuzwa wokuxhumana, nokuxhumana nezindaba zasendaweni nezehlakalo ngokungafani nemithombo yezindaba ebanzi engase ingagxili ezinseleleni ezithile zomphakathi.